Bookelo jwa poraefete ke bookelo jo e ba patelediwa, bo tlamehile gore bo be le dilo tsa tlhwatlhwa dilo tsa kwa godimo dilo tseo tsa maemo.

Ke madi a puso a ya bofelelong, mme ba ka se kgone go thusa mongwe le mongwe kwa bookelong.

Ke ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la bone gonne ke batho ba bo bone.

ke meriane ya yona le maungo le merogo.

Lelapa la setšhaba le tlamahile go tlhokomela batsofe, mme le ba direle di-donation e gore ba kgone go itshidisa ba kgone go fumana dijo le melemo.

Fa motho a na le bolwetsi jwa bogole a dirisa toilet-e e e sa siamang a ka feleletsa a fitlheletse mathata gonne o tshwanetse go itshireletsa bangwe ba tlhoka go itshireletsa, bangwe a ba kgono go ithusa sentle o ka feta le ditlhakatlhakano.

Go ne a dirisa melemo e fapa-fapaneng gore bolwetsi bo bo fele, ke monna yo a tlhodileng vaccine gore bolwetsi bo bo kgona go fola.

Ke melemo e e leng bogale e e batlang malwetse a dingaka, ebile e thusa thata.

Ke tlo ba botsa gore ba tlameile go ja dijo tse di apeiwang mo sekolong gonne ke dijo tseo e di siametse mebele ya bona ditšhekilwe le ke dingaka tse kgolo tsa ko wa mawatle.

Ke ne ka tshwara ke o e le goreng o na le maatla, ebile o ne o re fenya o re robatsa ka dikobo o dira le mebele ya rona botlhoko.

Ditirelo, ke tse ditirelo tse di fapa-fapaneng di dintsi thata.

ya HIV and AIDS yona e na le diokobatsi tsa dipilisi tse go di nwewa matsatsi le matsatsi.

Go letsetsa borra setimamolelo ka ponyo ya leitlho, mme o bitse bangwe ba ba tle go thusa go tima molelo.

Go ba thusa ka gore o batle borra dingaka ba le bantsi gore ba kgone go rarabolola bothata .

Ba tshwanetse go kopanya madi ba thuse dipetlele tsa setšhaba gonne ke tsone tse e go e di thusa batho thata.

Batlhoka thuso go tswa go government-e, mme government-e a e kgone go ba thusa gonne e a palelwa.

go dira ka natla gore ba thuse batho ba setšhaba, ebile ba ba baye kwa pele gonne ke bone ditlhokwa tsa bona.

Gonne ba na le mathata a le mantsi go ba kry-a ba rarabolola le bothata bo bongwe ko polekeng tse dingwe and-e ebile dilo tsa setšhaba di tsaya sebaka.

Tirisanommogo e e siametseng mongwe le mongwe wa gonne di tlile go itshidisa batho ba le bantsi, ebile e tlile go thusa batho ba ba lwalang thata ba ba tlhokang le madi.

Se ne sa ne roba pelo thata gonne batho ba ba nang le bogole ba tshwanetse go fiwa lerato, mme ba tlhokomediwe ka lorato ba bontshitswe lerato.

Maitemogelo a me ka tsa kalafi ke gore kwa bookelong ba Mmametlhake ba thusa batho ka potlako, ebile le ka bonako ba ba naya le lorato.

E go thusa batho botlhe ba setšhaba le bao loreng ba nna kgakala le ditleliniki gore ba kgone go fitlhela tshireletso le toka le botlhale e ba tlhabe botlhale.

Bolwetse jwa ebile a na le bolwetsi jwa lebolelamading o tshwanetse go tsaya ditlhare kwa tleliniking kgwedi le kgwedi gonne ngwana a sireletsege, ebile o tshwanetse gore fa a fetsa go belega a boele kwa tleliniking a tseye le le ngwana ditlhare gore a kgone go sireletsega a kgona le go itekanela mo mmeleng.

Balwetsi ba emeng nako e telele kwa dikokelong ba ikutlwa okare a ba batle go thusiwa, gongwe a ba batle go ba direla tse ba ditletseng kwa bookelong.

Bolwetsi jwa sukiri bo thoma ka go iponatsa ko maotong, ebile o tlo utlwa ka botlhoko jo bo tlileng go tshwara mo mmeleng. Bo okobatsiwa ka ditlhare tse di farologaneng, mme tse dingwe tsa tsona ke dinalete, ke di-injection-e, dipilisi tse di diretsweng bolwetsi .

Ba tshwanetse go letsetsa ba bagolo ba lefapha la Department of Health ba ba tlhalosetse ka ditlhokwa tsa bona tse ba di tlhokang kwa sepetleleng le gore ba ka fetola byang bothata .

Dilo tse di dirang gore balwetsi ba emele baka loleele kwa bookelong ke gonne di baoki ba le kwa bookelong ke ba banyane ga ba kgone gore ba ka thusa batho botlhe. Go tshwanetse gore go direlwe baoki ba le bantsi tiro ba kgone go thusa setšhaba gonne go a tlala ko maokelong.

Go le gantsi mo maokelong gonne ko mabenkeleng ba lebala go direla batho ba ba nang le bogole fa ba ka tsamayang teng gore fa ba ka ithusetsang teng. Go tshwanetse gore mo lefatsheng le la bo rona le, ba itse gore go na le batho ba e Leng gore a ba itekanela ba bogole ba ba direle dilo tsa bona tse ba ka kgonang go di dirisa.

Badiri ba tshotlhakako ya basadi le banna ba tshwanetse go isiwa ko kwa tronkong mengwaga e le someamabedi tlhano, gonne ba dirile sengwe se ba sa tshwanelang go se 'ira ebile ba sotlaka ka maphelo a basadi le banna le molao wa rona wa se Aforika Borwa ga o dumele.

Ee, gonne go le gantsi bana kwa dikolong ba e fitlhela ba lemetse bašianisetsiwa kwa dipetlele. Fa barutabana ba rutilwe ka tsa basic first aid ba tla kgona go thusa bana mo ba gobetse teng, gonne go diragala dilo tse di fapa-fapaneng kwa sekolong ka nako e e rileng.

O tshwanetse o ya go bona batho ba counseling, mme ba o thuse ba o tlhalosetse gore o ka dira jang gore o kgona go itekanela mo tlhaloganyong, le gore o je yang gore o kgone go itekanela mo mmeleng.

Fa e le ditirelo tsa pholo ya poraefete gonne sengwe le sengwe se itirela fela, ebile ga ba tlhoke sepe ba thusa batho ka bonako. Melemo yotlhe o e fitlhela kwa teng, a ba tlhoke sepe ga ona gore ba ka go busetsa kwa hae ba go botsa gore o bone ka matsatsi a mangwe. Thuso e phela e le teng.